Eyi! Ukuxhatshazwa kwi-intanethi yinto enzima kakhulu kuba abantu abanintsi baye bangazithembi baphethe bezibulala.

Kwaba luncedo olukhulu kakhulu ngoba ngelo xesha elo bendisafunda kwaye kufuneka ndibhale iimviwo zam, kwakunzima but yaba luncedo kakhulu ukuba ne-backup solution.

Iluncedo kakhulu ngoba iye ikuxelele kakhulu nakanzulu malunga nekhampani leyo kwaye iyakuxelela ukuba ingaba le nkampani iyinyani okanye inobuqhophololo, yikhampani yha! Inobuqhophololo.

Ukuze ukwazi ukubona phakathi kweendaba zabuxoki nezobunyani kwi-intanethi ndingathi kufuneka uye kwi-comment section apho uye ufunde khona iimviwo zabantu nokuba ingaba yinyani okanye akusiyiyo inyani na.

Makhulu, umahluko kukhona ngoku into ekuthiwa nguWhatsApp and ke ngoku inomahluko kune-SMS. Ii-SMS uyazithenga ngee-points kwaye zinobunzima kakhulu ziyathanda uba nzima kanti ke kuWhatsApp uyakwazi ukubona ukuba umntu uyibonile na imeseyiji yakho omsendele yona okanye umyalezo wakho umthumelele wona. Kwaye kunezinto ezininzi kakhulu ozoye uzifunde ekuhambeni kwexesha. So naye lo WhatsApp uyakwazi nokufowuna ngalo WhatsApp njengoba kwi-SMS awukwazi ukufowuna nge-SMS.

Ndingathi funeke ujonge kwii-comments, comment section uyakhona ukufumanisa inyani apho.

Ewe, ukhona umntu okhe wandinika u-hotspot. Ndaziva kamnandi kakhulu ndijabulile ngoba kaloku ndandiyidinga iWi-Fi ngelaa xesha kakhulu ngoba ndandibhala iimviwo zam.

Ndingathi yona ibalulekile xa nilusapho oluvanayo, nikwazi ukujongana ukuba ngaba nisaphila na, ngaba yonke into isentle na njengokuba nizobe nihlala kwiindawo ngeendawo. Ngoko ke kuhlale usazi ukuthi kwenzakala ntoni ngosapho lwakho. Yona ibalulekile kakhulu.

Ndingamcebisa ukuba akabe yiyo le nto afuna ukuba yiyo, ndingamsapota. Ndingamnika isapoti yam yonke kodwa ke ndingamcebisa ukuba nangona eqala le nto kuzawubakho abantu abagxekayo, kuzawuba khona abantu abasoloko bejonge ii-downfalls zakhe, kuza kubakho abantu abajonge lukhulu ngo-life ngobomi bakhe. Kodwa ke loo nto ayithi angangakwazi ukuyenza i-content creation, funeke abe ngumntu ozoba andastenda abantu abe ngumntu onganakiyo konke ngoba ezinye izinto ziza kumenza azidawuthe zizamdanisa.

Ndingathi abantu mabazame uthenga ijenareyitha ukuze ikwazi ugcina iWi-Fi i-on.

Iindaba zobuxoki kukuba intombazana yathi idlwengulwe ngumfana kanti uyaxoka ebexabene nomfana. Ngoku ufuna ukwenza naziphi na iinzame zokuba lo mfana loo abe kanti uyabanjwa kodwa ke wayithetha inyani ukuthi hayi bebexabene, ebefuna ukwenza naziphi na iinzame zokuba angakwazi ukumbona phambi kwamehlo akhe. Ngapho ke ndaziva kabuhlungu kakhulu ngoba apha eMzantsi Afrika ikheyisi yokudlwengulwa inkulu kakhulu and ibuhlungu kukhona abantu abadlwengulwa nyhani and ke ngoku kuba buhlungu ukuva loo nto leyo, worse ingumntu wesifazane abe exoka ngaloo nto.